Eka mutekiwa kumbe n'wana wa xisati u mbala xibelani a tlhela a ambala nceka ku va na vuhlalu ku tlhela ku va na mahelo eka muteki kumbe munhu wa xinuna u mbala hembe ya xitlhangu a mbala xikoti a nga tlhela a mbala baji kumbe na vuhlalu.

Vukati lebyi hleriweke xo sungula ni ta vulavula hi vusaseki vukati lebyi hleriweke byi khoma ntirho wa ndyangu tanihi ndhawu yo hlawula swi nga tlhela swi tiyisa vukati exikarhi ka mindyangu leyi mbirhi xin'wani vatswari na vakokwani va nga tshama va ri karhi va seketela vatekani hi ku va va khomile mhaka ya vona ni kombela ku vulavula hi vubihi ku pfumaleka ka rirhandzu ra ra xiviri eku sunguleni vatekani va nga sungula va nga tivani kahle kumbe ku tsakelana swin'wani swi nga veka munhu etindhawini leyi nga yo ka yi nga na ra yo ka yi nga rhandziwa ngopfungopfu loko xiboho xi endliwe hi ku siya vun'winyi bya .

Rito leriwa rainbow nation ri na nhlamuselo yo enta swinene hi byona byi vulavulaka hi xifaniso xa ku hambanahambana ka rixaka, mindhavuko na vukhongeri kambe hinkwaswo leswi swi hanyisaka hi ku rhula ni ku ni ku xiximana so nhlamuselo leyi ya ya ya rainbow nation yi sungule ku tirhisiwa yini Nelson Mandela na Archbishop Desmond Tutu endzhaku ka ku hela ka apartheid tanihi ndlela yo kombisa ku ku kombela vun'we exikarhi ka ka vanhu va mindhavuko yo hambanahambana so leswi ku ku va ni ku hambanahambana ka vanhu swikombiso swa mitlawa ya rixaka lava nga na matsonga, mazulu, maxhosa valungu, maswati hinkwavo hi ku hambanahambana ka vona.

Mi mikhuva yo biha ya ku hlayisa vana leyi leyi leyi kucetelaka leswaku va kula va karhi va nga xiximi i ku va va nga tshinyiwi loko n'wana a nga tshinyiwi i ta kula naswona a karhi a karhi a tiva leswaku ri leswiya swo ka swi nga ri ki kahle swi va kahle loko n'wana a n'wana a tshinyiwa swi endla leswaku ri a dyondza a swi tiva leswaku ri swilo swa mukhuva lowu a swi endliwi hikuva a swi kahle kambe loko a nga tshinyiwi u ta kula na mikhuva yaliya ya yena yo ka yi nga ri ki kahle.

mi ku va mitirho ya rimbewu ya ndhavuko ya rimbewu yi pfalela yi pfalela va vavasati a yi ni khomi kahle hikuva hinkwenu ha ringana swi fanerile leswaku ri mintirho leyi tirhaka hi n'wanuna na n'wansati a yi tirha leswaku ri hi kota ku ringanela ku nga vi na lava va pfaleleka va pfaleriwaka ehandle hi tirha hinkwenu hi kota ku tihlayisa.

Eka mucato wa xintu wa Xitsonga mutekiwa kumbe n'wana wa xisati u mbala xibelani, a mbala nceka a mbala duku a mbala vuhlalu, a mbala mahelwa kambe eka muteki kumbe n'wana wa xinuna u mbala hembe ya nguvu a nga mbala na xikoti ku ku ku ku ku ku ku pasela nhloko swikombiso swa ndhavuko vuhlalu byo byo byo bya bya xinuna kumbe byo mbala hi wa xinuna.

mfumo wu nga wu nga nyiketa vanhu lava ndhawu ya ku tlela kumbe yindlu ya ku tlela naswona va tlhela va va nyiketa swakudya leswaku va kota ku dya tanihileswi va pfumalaka mali ya ku ti xavela xin'wana loko swi koteka va nga va nyika na mitirho va va nghenisa na swikolo va va xavela swiambalo swi ambalo ngopfungopfu swa xikolo leswi hi swi vitanaka junifomo leswaku va kota ku ya exikolweni va fana na van'wani vana.

Na ma na mindhavuko yo hambanahambana swi vula leswaku tanihiloko hi ri tiko ra Afrika-Dzonga mindhavuko ya hambanile hikuva ku na mavhenda ku na mazulu ku na hinkwaswo na hinkwaswo ndhavuko yin'wana na yin'wana yi hambanile ku ya hi tinxaka tinxaka tin'wani na tin'wani ti na mindhavuko ya vona na hina matsonga hina mindhavuko ya hina.

Ndzi fanele ku designer ximbalo xa xa ndhavuko lexi hlohloteriweke hi swiambalo swa ndhavuko swa Xitsonga ndzi nga ringeta ku hlanganisa tindhavuko ya ma ya ni ni ni ni ni miyimo yo karhi wa sweswi loko ni lava ku design xibelani ni nga design xibelani xa xi modern xi ta va ni nchumu wa khale xi xi xirhendzevutani lexi tsandzekaka kambe xi endliwa hi nsalo ya ni tlhela ni xi tsala xi tsalatsariwa naswona ni tlhela ni xi leyara kahle ku xi endla ku ku endla xichaya kahle xi ringanela ku fambafamba so xibelani i nkoka wa ndhavuko wa Xitsonga ku xi komba hi ndlela ya ximfumo swi kombisa ku tshemba masiku kumbe tindhavuko naswona ku endla xi olova ku swi ambala eswifuveni swa manguva lawa.

Ina, ndzi pfumelelana na swona leswaku minkarhi yo rila yi fanele ku koma leswaku vanhu va kota ku ya emahlweni na vutomi bya vona hikuva loko munhu a rila ngopfu swi ta n'wi vangela mabibi ya mbilu kumbe na vuvabyi byin'wana bya mbilu swi kahle kumbe swi fanerile leswaku munhu a tshama a tsakile nakona a ri karhi a hlekelela leswaku rihanyo ra yena ri ta kota ku va kahle hikuva loko munhu a ri karhi a tshama a ri karhi a rila swi endla leswaku na mavabyi yo tala mavabyi ya mbilu mavabyi ya ti-high blood ya n'wi hlasela.

A ndzi pfumeli eka nkarhi wa sweswi a swi na mhaka leswaku ri munhu i n'wanuna kumbe n'wansati i fanerile ku tirha mitirho ya le kaya hi ku fana loko ku ri karhi ku ri ku ri ku ri ku sweka hambi u ri n'wanuna wa sweka hambi wasati wa sweka hambi ku ku ku ku ku ku kukula e ejarateni wa kukula hambi u ri n'wanuna swi nga khathaleki leswaku ri wasati i kona kambe ku siyerisana eka mitirho swi endla leswaku ri ntirho wu hatla wu hela.

Swakudya leswi ni nga vulavulaka hi swona i tihove ku endla tihove xo sungula swi swi swi swi olovile swinene xo sungula ku kumeka tihove na timbuva tihove ti kumeka e ma ti ti ti etilweni ta mati etintshaveni kumbe le eswimbileni ku ku laveka ku hlayisa tihove leswaku va ti ti karhatela ku ku nga vi na mavabyi xin'wana u tlhela u hlantswa tihove tihove ta ta ta hlantswiwa kahle hi mati ya ntsumbu leswaku u susa tshinyi na ku vaviseka ku ti veka u tlhela u ti veka tihove ti fambisana ngopfungopfu eka swiyimo swa tiko xa ra le handle swirho swa rixaka swi tlhela swi tirhisiwa tanihi swakudya swa swa swa na leswi ni leswi fambisanaka ni ni ni ni ni ni .

Rhengu rhengu leri ra varhangeri leri ri ri pfumeleka eka ku tshika vanhu va lwa va va va lava ku susana nkani ematshan'wini yo va pfuna ku lulamisa swiphiqo ri na timhaka to tala naswona ri tshama ri ri xiphemu xa xa vuxaka bya munhu ni rirhandzu ku ku susana nkani swi nga endla leswaku xiphiqo xi kula loko vanhu va va tshikile va va va lwisana kumbe ku langutana na xiphiqo swi nga endla leswaku matshalatshala ya ku lulamisa matiko naswona xiphiqo xi tlhela xi va ni xi va nkani lowu nga helelaka.

Ndzi ndzi ndzi ndzi pfumela ku tlangela tiholideyi ta n'wana wa mina hambileswi a hundzukeke a ya eka vu Buddhism xana ni la ku vula yini rirhandzu ni ku rhandzana swi swi swi ringanela hi ku khoma hi ku amukela ku tlangela tiholideyi ta n'wana wa mina swi kombisa leswaku ndzi xixima vuhlayiseki bya yena ni ndlela leyi a tirhisaka ha yona vukhongeri ku tlangela tiholideyi ta yena swi pfuna ku aka vuxaka lebyinene ku tlhela ku pfuxeta vuxaka bya ndyangu lebyi nga veki lebyi nga vekiweke hi ku cinca vukhongeri leswi i ndlela ya ku kombisa ku tshembeka ku rhandzana ni ku xixima ku nga ri ku ku tsandzeka ka tinsimu kumbe ku chava ku hambana na vukhongeri.

Ina, rirhandzu na ntwanano swi kota ku va eka muganga lowu ku ku ku nga tshama vanhu va tindzimi to hambanahambana leswi swi swi swi tiseka hi tindlela leti rirhandzu ri endla leswaku vanhu va twanana ni ku xiximana rirhandzu ri tshembisa ku twana ni ku amukela munhu hikuva hikuva munhu i munhu ku nga ri hikuva i ndhavuko kumbe ririmi kumbe xivandla loko vanhu va ri va ri va ri karhi va va va va rhandziwa kumbe va va va kha va rhandzana va kota ku kuma ntwanano wo huma eka ku twisisa ni ku amukela tindzimi to hambanahambana.

Vukhomba bya xisati i vutlhari vutihlamuleri ni ku twisisa ka ka vaxisati hi vutomi bya vona swa rixaka ni swa rimbewu ku katsa ni ku tshembeka eka swiyimo swa rixaka ni vutomi bya le mindyangwini i ku va ni ndlela yo tshembeka ku twisisa ku ku pfumela leswaku vaxisati va kota ku tirha ni ku tirhisana kahle eka swiyimo swo hambanahambana nkoka wa wa wa vukhomba bya vaxisati ku tiya ka vumunhu ni ku tirha hi ku rhula vaxisati lava nga na vukhombo va kota ku tirha hi ku tiyisisa ni ku twisisa swiyimo swa vona ni ni ni swa van'wana vukhomba byi endla leswaku vaxisati va kota ku aka vuxaka lebyi tiyeke na vanghana ndyangu ni muganga.

Loko u dyondzisa ntlawa wa vantshwa hi ndlela hi tindlela to to lulamisa timholovo hi ku rhula ku na tidyondzo ta nkoka leti u faneleke ku ku ku ti kandziyisa leswaku va dyondza ku lulamisa timholovo handle ka ku lwa kumbe ku kavanyeta xo sungula ku yingisela hi mbilu hinkwayo ku dyondzisa leswaku ku ku lulamisa timholovo ku sungula hi ku yingisela hi ku rhula u nga se u nga u nga u nga tsekatseki u nga tsandzeki ku twisisa leswi munhu a swi vulaka ku ku xiximana exikarhi ka vanhu vantshwa va fanele ku dyondza ku xixima mavonele ya van'wani hambileswi va nga hambileswi va nga vo ka va nga pfumelelani na swona kumbe hambileswi va nga va nga pfumelelani na swona.

Xiyimbeleri ndzi ndzi xi tsakelaka eka ndhavuko wa Xitsonga i Thomas Chauke, Thomas Chauke ndzi xi tsakela hikuva xi xi tele hi ntsako, ku cina ni ku yimbelela hi ku chava xikwembu ni ku kombisa rirhandzu exikarhi ka vanhu, Thomas Chauke tinghoma ta yena kumbe tinsimu ta yena i tinsimu leti ti akaka swinene ndzi tlhela ndzi xi tsakela swinene hikuva xi hlanganisa vanhu xi aka vunghana naswona xi dyondzisa nkoka wa ku tirhisa wa ku tirhisana ni ni ku tshembana eka ndyangu na le ka vaakelana.

Swakudya swa ndhavuko leswi rhandziwaka hi Vatsonga swi tele naswona swi swi dyiwa ngopfu emikhubyeni, emitlangwini ni le ka swo hambanahambana swa vutomi bya siku na siku, xo sungula i tihove tihove i xinkwa xa mavele lexi swekiwaka hi ku tirhisa mafurha yo pfumala yo yo yo pfumala ngopfu xidyiwa ngopfungopfu ni murhi kumbe tinyawa, ku va na xigwimbhi lexi xigwimbhi i swakudya leswi endliwaka hi xifungho xa mavele xo virisiwa naswona swi swekiwa ku fana na phuthu xi tele ngopfungopfu xi tele ngopfu hi ntokoto wa ndhavuko, ku ku va na vuswa vuswa i swakudya swa nkoka swinene evuton'wini bya Vatsonga i mavele lama swekiwaka ku fana na pap no dyiwa na murhi, tinyawa ti .

Loko u heleketa mufundhisi ku ya khuvula vanhu enambyeni kutani un'wana wa vakhuvuriwa a nwela ematini u nga pfuna hi tindlela leti landzelaka, u nga vileli kambe u vitana mpfuno hi ku hatlisa loko ku ri ni vanhu lava nga swi kotaka ku hlambela kahle u tlhela u vitana vona hi ku hatlisa u vitana n'wana na n'wana hi rito ro twala, xa vumbirhi u tshika ku nghena ematini loko u nga swi koti ku hlambela u nga ringeta ku pfuna hi ku nghena ematini loko u nga swi koti ku hlambela hikuva na wena u nga ha tikuma u ri ekhombyeni, xin'wani hoxa nchumu lowu nga pfuna ku khoma munhu hoxa nchumu fana ni ni nhonga kumbe ka kumbe swiambalo leswaku munhu a nwelaka a khoma xona a susiwa ematini.